Nna ne ke bona go le botlhokwa thata gore mapodisi a nne a dule ka nako tse tsotlhe a le mo lefelong leno, go tla go netefatsa fa batho ba botlhe ba tsamaisang dithoto ba sireletsegile, gonne magodu ba batla go dirisa lefelo leo fela, ka gonne ba itse gore dithoto di le dintsi di feta ka moo. Ka jalo, mapodisi a tshwanetse go ema ka dinao, ba nne teng ka nako tse tsotlhe.

Gore dibese di sa tsamaya mo mafelong mangwe, ke go bona le go lebelela ka mokgwa o lefelo le o, le leng ka teng, ga go a sireletsega. E fela, le ka mokgwa o mongwe, go nna le kgang ya gore ba shebile le tsela tsa teng gore, ke tsa mofuta ofe.

Diterena di botlhokwa thata gonne, ke tsone di re thusang gantsi ka malatlha. Mme ga o tla go ela tlhoko, ba badiri ba le bantsi ba moepo ba dirisa tsona ka nako le le ntsi, ka gonne ba re di boloka tšhelete. O kgona go dirisa madi a bonagalang mo kgweding, ka go dirisa terena jaaka sepalangwa sa gago.

Ke fela phoso e ka tswa letsholo, ya nna fatshe ya rera kgang eno, ka gonne bagodi ba tshwanetse go tlhaola mo bašweng. Ka gonne, go le gompieno, bašwa ba gompieno ga ba tlhompe bagolo, mme seo puso e tshwanetse go se tseela tsie, ba direlwa dipalangwa tsa bona fela, tse di kgonang go ba tsa e le bona ka bo bona, di kgone go duelega, di se ba turele ka gonne, ga ba tlhole ba na le boleng jwa go duela.

Di-toll gate di botlhokwa thata, ka gonne ke tsona di re direlang letseno, ka go bankanya ditsela tsa rona le go patela ba botlhe ba ba golang mo ditseleng. Ka seo, madi mangwe le mangwe a duelwang mo a, ke o ne a thusang badirisi ba tsela eno.

Ditshupetso tseno di na le go nna teng, mme lebaka legolo e le gore bakgweetsi ba dibese ba sa bona tuelo ya bona. Mme seo se ama thata rona banamedi ka gonne, fa mokgweetsi wa bese eno a sa ye tirong, go raya gore le nna ga ke ye tirong. Ka seo, bakgweetsi ba dibese ba tshwanetse go tsewa tsia ba newe tsa bona ka nako, fela jaaka ba dira tiro ya bona ba butse pelo.

Ee, ke tiro e siameng gonne, go tsamaya ka dinao ke go otlolola mmele le gore ditshika di phuthologe, ka gonne mo lefelong le o dulang mo go lone, o tshwanetse go itse gore ga o tsamaye bosigo, o tsamaya ka nako e rileng, gore o sireletsege.

Ba tshwanetse go dira dibese tsa bagodi fela, tse ba itseng gore di kgona go palangwa ke bagodi kgotsa batho bo botlhe, ba naganele batho ba botlhe, fa ba dira tiro eno, ka gonne go ka se kgonege gore ba nne le madi a go dira bus-e tsa bagodi, bus-e tsa digwele. Ba tshwanetse go dira selo se le sosi, batho botlhe ba tlhakanngwe, ba akarediwe, e se nne gore tse le ke tsa bagodi fela.

O tshwanetse go park-a koloi ya gago mo lefelong leo le iphethetseng, e ka se re o bona gore ke batla go park-a mo, wena o bo tla go ba koloi ya gago. Ke kopa gore o sutise koloi ya gago, ke kgone go emisa ya me, ka tsweetswe, ke a kopa rra.

Fa go na le baeng ba le bantsi mo lefelong, ke dirisa bese, ka ke yone e kgonang go tsenya batho ba le bantsi, ka nako e le 'osi. Ba kgone go bona gore ka mo nageng ya rona, rona re tshela yang, re dirisa dipalangwa tse di ntseng jang.

O tshwanetse go paka metsi, dijo ka gonne, mo ditseleng tse re di tsamayang, go le gantsi, tsone di-garage, tse mo go tshelwang leokwane teng, dijo tsa teng di a tura. Mme ka jalo, o tshwanetse go phela o na le dijo tsa gago, ka gonne re a itse gore bana go le gantsi ba rata go tshwenya ba re ba batla se, ba batla se. Mme seo o tshwanetse go se paka le metsi, ke dijo, diaparo o sa itse gore maemo a bosa a ka go fetogela jang, kana go ka direga eng mo tseleng, ka moo o tshwanetse go nna o le malalalaotswe.

Nkile ka tsaya loeto go tswa ka kwa Rustenburg, ke etela lefelo lengwe , gaufi le Vryburg ka bese. Loeto lo, lo monate thata ka gonne o tsamaya o phothulogile mo beseng, ga gona ope yo go tshwenyang, ebile go na le go ikhutsa fa o ne o na le letsapa.

Go le gantsi fa go tla go ela tlhoko mo dibeseng, ga o dirise madi a le mantsi jalo-jalo, ebile le morwalo ya gagwe go na le mo e dulang teng e bolokegile, go sena ope o ka go kgothosang gone go go tshwara poo.